Mangabe ukhipha umshwalense womncwabo, kujwayelekile ukuthi ulinde isikhathi esingango six months ngaphambi kokuba umshwalense wakho uvuthwe. Uma ngabe ilunga lakho lomndeni belidlule emhlabeni ngendlela ejwayelekile, njengokuthi ubekade egula, kodwa uma ngabe ubekade ebandanyeka engozini yemoto, lokho kuke kuthathe-twenty-four hours, phecelezi kubizwa nge-no waiting period.

Isikhathi esiningi esijwayelekile, kujwayele ukuthi umuntu oshone ebekade egula umlindela iskhathi esingango-six months, ukuze ipholisi yakhe ivuthwe. Uma ngabe umuntu ubebandakanyeka engozini yemoto, loyo muntu loyo awulindi isikhathi esingango-six months, kuba nje isikhathi esingango-twenty-four hours, ebese umshwalense uyakhokha.

Ukubhalisela noma ukuboleka imali yomfundazwe, kujwayele ukuthi kube yinto enhle uma ngabe umfundi ezozimisela esikoleni futhi aphase ngamalengiso ukuze akwazi ukuthola umsebenzi ofanelekile, ukuze akwazi ukuyikhokha, akhokhe imali yasebhange. Kodwa-ke esikhathini esiningi kuye kube khona izimo lapho khona umfundi egcine ehlangabezana nezimo, njengokuthi angakayitholi indawo yokuhlala, noma athiyabezeke endleleni lapho agcina khona engasakwazi ukuthi aqedele ukufunda. Lokho-ke kuwe kujwayele ukuthi kushiye abazali nezikweletu abangazilindele, noma yena umfundi imbala.

Ibhange engilisebenzisayo ngikwazi ukwenza izinto eziningi ngihleli ekhaya, njengokuthi ngiyakwazi ukuthi ngithenge i-airtime, ngiyakwazi ukuthenga umbani, ngiphinde ngithumele abantu engifisa ukubathumela imali, ngihlezi ekhaya. Ngalokhu-ke futhi ngiyakwazi ngisho ukuvula umshwalense, noma ngibeke imali engifisa ukuyibeka, njengokuthi uma ngifisa ukubeka imali yesitokufela, ngiyakwazi ukuthi ngiyibeke ebhange yami, ngiyiphinde ngiyikalele isikhathi sokuthi ngifisa ukuthi iphume nina. Umshwalense ngiyakwazi futhi ukuthi ngizikhethele umshwalense engiwufisayo, nokuthi ngikwazi ukuthi ngikwazi ukuyithola nini.

Ukuvula i-akhawunti yasebhange ngibona kuwumqondo omuhle futhi ongenawo umthelela omubi, ngoba uyakwazi ukuthi ugcine imali yakho iphephile, ungahambi nayo iwu-cash. Ngalokho-ke futhi uyakwazi ukuthi wenze izinto eziningi ngalo ikhadi lasebhange njengokukhokhela ukudla ezitolo, ukuthenga ugesi nako okunye okuningi ngaphandle kokuthi uphathe imali esandleni. Lokho-ke kunciphisa amathuba okuthi ubanjwe inkunzi esikhathini esiningi.

Uma ngabe, uma ngabe uyo-claim-a umshwalense ebhange noma lapho usuke unomshwalense khona, kuke kudinge amadokhumensi noma amaphepha njenge-death certificate, idokhumenti lamufi, kanye nepasi lamufi okusethisifayiwe, kanye nencwadi yasebhange lapho navumelana khona nebhange noma nomshwalense ukuthi wena uzolinda isikhathi esingakanani. Lapho-ke yilapho ezotshengisa khona ukuthi, usunesikhathi esingakanani wawuthatha umshwalense, ingabe umshwalense wakho usuvuthiwe futhi ukulungele yini ukuthi uphume.

Ngingaqinisekisa ukuthi uyazwisisa futhi uyaqonda ukuthi isikhathi sekuvuthwa komshwalense sisebenza nini futhi kanjani ngoba umshwalense nokuvuthwa kwawo kuhlukile futhi kubandanyeka ekuthenini, umufi noma ilunga lomndeni lihambe ngayiphi indlela, njengoba zimbili. Uma ngabe uwumuntu ohambe ngendlela yengozi ayifani, nendlela yomuntu ohambe ebekade egula.

Yebo, azange akwazi ukuthi aphinde, yebo, azange akwazi ukuthi aphinde a-claim-e i-UIF yakhe. Angahamba aye ema-ofisi, noma aphinde asebenzise iwebhusayithi yabo, lapho ezodinga khona imininingwane yakhe yokuthi ngempela, ngempela akasasebenzi, nanokuthi usesebenze isikhathi esingakanani ukuze ukwazi ukuthola i-UIF yakhe.